Hobane ke kgale ke sa ikwetlise ke bona nkare ke tla qala ke matha hore ke otlolla masapo a ka a mmele, ke otlolle le maoto. Hore ke kgone hore ke etse ntho tse ngata. Ha ke sa utlwolle masapo a ka a maoto. Ha ho na hore ke tlo etsang, ka hoo ke tlameha hore ke mathe ke hone ha ho qala hore o ikwetlise. Ke tlo qala ka ho matha nkekebe ka qala ka lo bapala bolo hobane bolo e tlo batla hore ke mathe. Ka hoo tlamehile ke tlwaele ho matha hore ke kgone hore ke be le matlanyana.

Ee re ka ba baamohedi ba batle ba sehlopha se seng sekolong sa rona hobane, mehaho ya rona e metle haholo ebile ya kgahlisa ebile e na le di papadi tse ngata, tse leng hore di ka e tloha hona moo. And ebile boemo ba teng ke boemo bo botle bo bo thabisang. le batho haebaneng ba batla ho tla ba ka thaba haholo.

Hore atle a tlo sheba bana, e be ke ntshisa bana tjhelete e itseng hore ba kgone hore ba ithute dilo tse ngata. Dintho tse leng hore motho oo o tla be a di etsa ka nako eo, kampo a ba rute ko re ka tsela eo ke tla be nna ke etsa tjhelete ke etsa tjhelete ka ena motho o o ke tla be ke mo laleditse hore atle a tlo bontsha bana bana hore ntho e etsuwa tje le tje le tje.

Dipapadi di di ngata ngata hohle mona di teng le kwa sekolong, di teng di-hall-ong. Mo eleng hore di-hall-ong ba qoqolletsa bana bohle hore ba tle ba tle dibuka tsa bone, ba bale ha ba qeta ba etse ntho e leng hore e tla ba thabisa moyeng. Hore ba se ke ba nahana ho etsa dintho tse mpe kampo tse tswileng tseleng.

Ha ke dumellane le sona sena hobane, e fetoha e le e ba ntho e bohloko ho rona hore re bapale dipapadi tsa matjhaba-tjhaba haholo. Ha ke bone e ntlafatsa papadi ya rona, ebile ere wesa moya re le ma Afrika Borwa. Ntho e o ya hore re bapale dipapadi la matjhaba-tjhaba a mang ha ho be monate haholo, re fetoha di dithotsela. Haeba re bapala mabapa re bapala dipapadi le matjhaba-tjhaba a mang ha ho be monate hohang.

Se nka se buang ka se jwetsa batjha ka bohlokwa ba dipapadi ke hore, se tlo etsa hore dikelello tsa bone di sebetse hantle. Ebile menyetla e mengata ka ntle ka moo. Hae ba ba ikemiseditse ebile ba e tseba ntho ba e batlang. Haebaneng ke batho ba e leng hore ba batla ho ba le bophelo bo bo matla ebile bo bo bo sa feleng bo eleng hore bo tlo ba le ditlamorao. Kea ba qokoletsa hore dipapadi di bohlokwa haholoholo hobane o ka se tsebe hore ho ka etsahalang ha ntse o ya ho ya.

Sehlopha sa ka se na le batho ba eleng hore ba re tshehetsa ditabeng tsa ho reka le ho fumana thepa ya matsatsi a kajeno. Karabo e nka e fa e nka fanang ka yone kapa maele a fanang ka yone ho dihlopha tse sa kgoneng, ko hore le bona ba tlameha ho ho ithekisa. Ba tlameha hore ba bue le batho ba e leng hore ba hodimo hore ba kgone ho fumana thepa ya ho reka, kapa thepa ya matsatsi a kajeno. Kapa ba kgone ho fumana nthwe nngwe le e nngwe, e leng hore ba tla be ba hloka bakeng sa sehlopha seo sa bone se ba leng ho sona.

Papadi e ke e ratang haholoholo ke kgwele ya dinahwa. E na le melao e mengata-ngata e leng hore e ka qetella eo etsa hore o dule sebaka se setelele o sa bapale. Jwalo ka ha ha o ka raha motho kapa wa lematsa motho, Kampo wa ntshetsa bolo ntle ho naha e le bapalang ho yona ya wela thoko. Ho na le melaonyana e ba e beileng e leng hore e tsamaisana le yona kgwele ya dinao.

Hore le fumane tshehetso bakeng sa ditaba tsa ditjhelete, le tlameha hore le bue le di-company tse kgolo hore di le tshehetse. Kapa le bue le motho e leng hore o na le tjhelete. Ba kgone hore ba le tshehetse jwalo ka sehlopha seo sa papadi e itseng. Le bontshe le lona hore le na le tjhesehello nthong e le etsang, ha feela le na le tjhesehello le bona ba kgothala. Ba kgona hore ba kenye tjheletenyana e itseng, hore ba kgone hore ba le tshehetse, le lona le kgone hore le etse dintho tse tse itseng tse bohlokwa bakeng sa hore le reke dijo tse bohlokwa tse hlokahalang sehlopheng seo sa lona se sa sa bolo.